Benisayaphi nithi dlhemedlheme ngeenkipa ezi-blue, benisayaphi nithi gemegeme ngeenkipa ezi-blue.

Jabulani we, yewe yewe, yewe satjho savuma ewe. Satjho savuma, satjho savuma ewe. Jabulani iyawina.

Iye, yirhati.

Kutjho bona kufanele bajayele amakhulu base bancani.

Ilungile nayifakwa neenkolweni.

Bona ifanele idluliselwe esizukulwaneni ngokwekambiso

Imidlalo yendabuko engiyaziko maketo, ngumandlwandlwani.

Iqakatheke kakhulu ebantwaneni emphakathini ukuthi bakghone ukuzilula. Ingasi ukuthi bahlalele umabonakude, bahlalele nomaliledinini ngendlini bangaziluli.

Umabhaqelana nomanketo.

Imidlalo yendabuko ingadlalwa mphakathi woke sidlale endleleni. Njalo-ke abantu bayahlangana babonane nanoma kade bagcinana.

Ilutjha lifunda ngepilo khayiphilwa kade emidlalweni yendabuko. Bese nabo bayandluliselela eenzukulwaneni

Kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko eenkolweni ngombana lokho kucoca iindaba zabogogo nabomkhulu bethu. Ukuthi bebenzani lokha kade.

Imidlalo yendabuko, midlalo edlalwa nemiphakathi kodwana imidlalo yanamhlanje idlalwa eenkolweni kphela. Kutjho ukuthi ugcina ukuyidlala esikolweni nabangani bakho esikolweni kodwana kuba budisi ukuyidlala nabokhelwani.

Awa, imidlalo yendabuko angeze yadlalwa emaphaliswaneni ngombana midlalo enganamthetho. Imidlalo yamalanga la midlalo ekubekela imithetho.

Imidlalo yendabuko isiza ukwakheka komzimba, kokuthi uyazivoqavoqa uyazilula. Niyagijima gijima njalo umzimba wakho uba nempilo.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko ikuthi bakhuluma ngendlela ebebaphila ngayo. Bafundisa ngendlela ebebaphila ngayo ngaphambi kokufika kwethekhnoloji nofana ngaphambi kokufika kwemirhatjho nomaliledinini ukuthi bebabambene kangakanani esikhathini sakade.

Umthetho okhona womdlalo wendabuko engiwuthandako ngewekghadi, ngokuthi kufanele ugqume intambo ingakuthinti.

Imidlalo yendabuko isathathelwa phasi ngenkhethu ngombana abentwana banjena badlala ngomaliledinini begodu bahlalela ukubukela umabonwakude.

Awa, akekho umdlali engimaziko.

Iye nami ngithi ifanele abantu bekadeni ngoba thina amalanga la, sidlala imidlalo ekumaliledinini

Imidlalo yendabuko solo ayithuthuki emiphakathini yethu ngoba midlalo engabhadeliko. Ibholo erarhwako mdlalo obhadelako. Nje-ke ingakho kuba mdlalo othuthukako emphakathini.

Awa, isoziswa ngabomu.

Iye, abantu bayigegeda ngombana abafuni ukuba namadumba ehloko begodu abantu abafuni ukulimala.

Mina bengiyikutani emidlalweni weenketo.

MaKhosi afanele aqinisekise kobona umdlalo wendabuko uyathuthuka.

Efanele babeke imithetho yemidlalo yendabuko maKhosi.

Bengathanda wakhiwe eSewula Afrikha.

Benziwa kutlhayela ngelwazi.

Awa angeze yaphathisa iinhloni nayingavela eenkundleni zokuthintana ngombana abanye abantu bangathabela ukubona ivela eenkundleni zokuthintana, ingaba khumbuza iindaba ebacocelwe bogogo nabomkhulu babo.

Awa angeze kwaphula umthetho ngombana nezinto nje sezitjhugulukile, abantu sebatjhugulule nangendlela ebenza amasikwabo ngayo.

Awa, kungendlela amasiko ayibeke ngakhona ukuthi, idlalwa besegwabo kutjhukuthi-ke nayo inemithetho.

Ngeze baphuma ngobunengi ngoba abantu banje abanye abasalandeli izinto zakade bafuna ngendlela izinto zenzeka ngakho njena.

Umdlalo noma ngimuphi, wanjena noma mdlalo wendabuko ngibona kufanele kube mdlalo odlalwa bentwana. Woke umuntu, woke umdlalo nakufika esikhathini somnyaka esithile kufanele ungasadlalwa.

Umsebenzi wokuzilibazisa, msebenzi othanda ukuwenza begodu ungakurhelebha lokha nawunezinto ezinengi ongafuni ukuzicabanga. Ungawenza umsebenzi wokuzilibala intwezo.

Ngithanda umsebenzi wokuzilibazisa wokutjala.

Ngiwuthome unyaka nawuthomako, ngiwuthome ngoba ngithanda amabhlomu.

Kuqakathekile ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa ngombana nawumumuntu uyakudinga ukuphumula. Uyakudinga ukwenza into oyithandako.

Lokha nawumumuntu onemicabango yokufuna ukuzibulala ungenza umsebenzakho wokuzilibazisa. Nawuwuthanda khulu-ke uyokufisa ngathana awunayo imicabango yokufuna ukuzibulala.

Umsebenzi wokuzilibazisa omutjha engathanda ukuwulinga kufunda iincwadi.

Iye ngibatholile abangani, ngebanga lomsebenzi wokuzilibazisa. Sihlangana eenkundleni zokuthintana, sikhulume ngeendlela esingatjala ngakho amabhlomu nofana iindlela zokunakekela iinthelo zethu.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa kutjala iimbali. Ngiwuthanda ngombana ungenza ngijabule nangithoma into phasi bese ikhule ibeyihle.

Ngendlela engathaba ngakho nangithoma umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngawuthoma ngineentanga, ngawuthoma nginganayo into engingayenza, engingazilibazisa ngayo. Kungithabisa khulu ukwenza intwehle begodu ukuthoma phasi iimbali begodu nasele sezikhulile ngiyakghona ukuthi ngizikhe ngiziphe abangani bami.

Mina engikutlhogako khulu nakufanele ngenze umsebenzami wokuzilibazisa, ngitlhoga amanzi wokuthelelela iimbali zami.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngiwenza ngingedwa ngombana kuyakghoneka ukuthi ngiwenze ngingedwa, sengimane ngiyathelelela iinthelo

Umsebenzi wokuzilibazisa kanengi wenza nawunobunengi emcwabangweni, nawufuna ukupholisa umoya. Uwenza ngombana uwuthanda begodu nawufuna ukujabula nangalokho

Ikghono engilifunda emsebenzini wami wokuzilibazisa ukubekezela ngombana isitjalo awusitheleli namhlanje bese sikhule kusasa.

Iye, uqakathekile. Ngingathi nangiqeda ukukhulisa iinthelo zami ngikghone ukuzithengisa njalo-ke ngingakghona ukubeka uburotho

Ngizizwa ngithabile nofana nangabe ilanga lami belidanile, nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ngizizwa ngijabula.

Ujwayelekile ngoba nje ku-inthanethi abantu abanengi baneenthelo, baveza malanga nabazithelelelako.

Iye, ngingamfundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa ngoba ingasi woke umuntu uyakghona ukutjala.

Umsebenzi omunye engingawukhetha wokuzilibazisa ngewokufunda iincwadi. Ngingawukhetha ngombana ngiyakghona ukuzilula ingqondo ngandise namagamma engingawakhuluma begodu ngandise nolwazi.

Imisebenzi yokuzilibazisa abangani bami abayenzako, kududa nokudlala umdlalo wokuphoselana ibholo.

Awa, umsebenzi engiwenzako wokuzilibazisa engiwuthandako awakarhabi ukutjhuguluka ngombana kuyafana ukuthelelela kwakade nokuthelelela kwanje iinthelo.

Okungithabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa kukhula kweenthelo zami.

Ubudisi evamise ngiqalene nabo nangenza umsebenzi wami wokuzithabisa, kukuthi ngingabi namanzi wokuthelelela iinthelo.

Iye, ngingawutjhugulula umsebenzi wami wokuzilibazisa ngiwenze umsebenzi ongenisa imali, nangingathengisa iinthelo engizitjalileko.

Ngifunde ukuthi ngiyakghona ukubekezela nangikghonile ukubekezelela iinthelo zami ukuthi zikhule.

Nakungenzeka bonyana umsebenzi wokuzilibazisa wami engiwuthandako uphele, ngingazizwa kabuhlungu ngombana mina kumsebenzi engiwuthandako.

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu endaweni yangekhethu, msebenzi wokubukela umdlalo kumabonwakude nofana kudlala umdlalo orarha ibhola.

Awa, ngiyaphikisa ngombana mina wami umsebenzi wokuzilibazisa engiwenzako ngiwenza ngombana ngiwuthanda begodu ngibona ukuthi nangekusasa ngingazithengisa iinthelo zami.

Iinsetjenziswa engazitlhogako nangenza umsebenzi wami wokuzilibazisa ziintanga zokutjala iinthelo zami begodu nehlabathi evunisa kuhle begodu namanzi wokuthelelela.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingakhomba umnganami, msebenzi wokudlala ibholo ephoselanako ngombana uyakuthanda ukudlala umdlalo wokuzivoqavoqa.

Ingoma engiyikhumbulako yomdlalo ngeyokuthi, mbobo vuleka, vuleka mbobo, mbobo vuleka.

Sibadle cash cash cash no deposit, sibadle cash cash cash no deposit.

Mdlalo wamaketo.

Kumele bajayele amakhulu basesebancani.

Ilungile nayidlalwa eentradeni zemakhaya kwaphela.

Kufuze indluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwana ngokwekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo beyikha idlalwa bogogo nabobamkhulu bethu, efana nabomanketo, imirabaraba.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emiphakathini ngombana isondezana eduze ukuthi udlale nabomakhelwane.

Umanketo nomrabaraba.

Ibahlanganisa ngokuthi ingadlalwa nanoma ungubani, nanoma umncani nafuna umkhulu ungayidlala.

Lifunda ngendlela abogogo nabobamkhulu bethu bebaphila ngakho.

Bonyana sazi kade ukuthi abogogo nabobamkhulu bebadlala muphi umdlalo.

Imidlalo yendabuko ayinayo imithetho ebhalwa phasi eencwadini njengemidlalo yanamhlanjesi begodu imidlalo yanamhlanjesi ingadlala nangomaliledinini.

Iye, ingadlalwa emidlalweni yemaphaliswaneni ngoba nayo eminye imidlalo yendabuko iyakhona ephalisanako.

Umdlalo wendabuko usiza ukwakheka komzimba komuntu, kokuthi umuntu uyazivoqavoqa, uyazilula.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha imidlalo yendabuko ngeyokuthi, babatjele ngendlela idlalwa ngakho begodu babanikele nemithetho yakhona nangabe imidlalo leyo inemithetho.

Imithetho yomdlalo munye wendabuko engiwuthanda khulu, ngowomdlalo umanketo. Ngewokuthi awuthinti umugqa odwebiweko nawukhipha nawubuyisela amatje.

Iye, nangekhethu bawuthathela phasi.

Awa, akekho umdlali engimaziko.

Mina ngithi ifanele woke umuntu othanda ukuwudlala nofana ofuna ukuwudlala.

Kubangelwa kukuthi abentwana bamalanga la abasadlali ngaphandle kwamahege wabo nofana abasadlali eentradeni njengalokha kade. Njena sebahlalela umaliledinini nofana bazibukelele umabonwakude.

Usoziswa ngamabomu.

Iye, kungenzeka ukuthi abantu bayigega ngoba usala unamadumbadumba ehloko.

Umdlalo ebengiyikutani kiwo yintambo.

Makhosi.

Makhosi nabantu abadala abawaziko umdlalo wendabuko.

Ngingathanda ukuthi wakhiwe eSewula Afrika ngeSiyabuswa.

Benziwa kutlhayela ngelwazi.

Iye, kungenzeka ukuthi ibaphathisa iinhloni.

Awa, angeze kwaphuka umthetho.

Imidlalo yendabuko midlalo yamasiko begodu eminye ibekelwe amasiko. Akusukuthi kuyaninanwa nakungadlali amasokana nakudlala abasegwabo, yingendlela isiko libekele ngayo umdlalo lo.

Awa, ngoba abasibanengi abantu abaphethe ulwazi ngomdlalo wendabuko.

Umbono ngewokuthi imidlalo le ithiyelwe masiko. Lokho-ke ngiyazwisisa nakukuthi abanye abantu akose badlale nasele kufike isikhathi thizeni.

Umsebenzi wokuzilibazisa msebenzi wokuthi uwenze ngombana uwuthabele begodu nawenza so uwenza ngoba ufuna ukulisa ukucabanga izinto ezingakuphathi kuhle begodu umsebenzi lo uyakujabulisa nangabe bowumumuntu odanileko.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kuthelelela iinthelo nofana ukutjala iinthelo.

Nguwuthome nakuthoma unyaka. Nguwuthome ngombana nguwuthandile begodu nguwubone khulu ku-TikTok, abantu bayawuthanda begodu.

Kuqakathekile ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa ngoba loyo msebenzi owuthandako begodu kuphumuza ukuthi ungacabangi khulu umsebenzi wakho owenza mihla namalanga.